Ditlhwatlhwa tsa kwa godimo tsa data di ama batlhoka tiro go golo, gonne mo nakong ya gona yanong dilo tse dintsi re di 'ira mo founung online di batla data. So data ga e bitsa, motho a sa diri go nna boima gore a kgone go reka data gonne ga a dire ka nako e nngwe tlamehile motho a ye go 'ira di-scan-e, a 'ire di-copy gore a kgone go romela di-application tsa go batla tiro. So data ka bo yona ke bothata.

Nna ke dirisa data ya Telkom. Ke patela hundred ranta ka kgwedi, ba mpha eighty gig-e, forty day, forty night. Ke e dirisetsa dilo tsa mosebetsi, ga ke 'ira di-job applications, di-application tsa bana tsa sekolo gore ke bone mmereko e e leng mo mafaratlhatlheng, di-social network-e le di inthanete gore ke kgone go romela di-application tsaka, ke kgone go kry-a mosebetsi. And-e data e ke e berekisang e ntekana go fitlha kgwedi. Ga ke re fedile ka pele, ke ge e fedile beke pele ga kgwedi e fela, e le gore ne ke le busy ke 'ira dilo tsa sekolo, di-online learning and skills development.

Fa motho a batla go reka data, tshwanetse a lebelele gore data rate ya teng e tsamaya jang, and then e fela ka bonako, or-e e fela pila le kgwedi, or kgwedi e kgona go fela data e so fele. Tlhwatlhwa ya teng e be ko tlase, e tsamaisane le data. O seke wa sianela go reka data e ntsi empa e fela ka pele. Bo kaone o reke data e ntsi, maar o itse gore e tlo go lekana gore o dire dilo tsa gago tse tsotlhe until ebe kgwedi e nngwe e tlo thoma, o kgone go reka gape data.

Data e e ntumedisang ke eighty gig-e, forty day, forty night, e leng gore e tsena ka di one tsa kgwedi nngwe le nngwe. Ke e berekisa gore e ntekane ebe kgwedi e fele, data e solofele, or e fele ka lona letsatsi le kgwedi e felang ka yone. Mme data e ke e dirisang ga e sa fela, kgwedi e fela e tshelela ko kgweding e nngwe. Ke kgona go e berekisa ka tsela eo, a ka se senyegelwe ebile a ke latlhegelwe ke sepe.

Monate wa yona ke gore e fast-e and it's very effective. Ga o nne sebaka se se telele mo inthaneteng, le fa e le gore data ya siana, empa o na le le tshono le monyetla gape wa gore o kgethe gore o batla di-App-e tse feng mo founung, di berekise data, tse feng di seka berekisa data, di berekise fela data ga e le wena o di dumeletse. So, five g e thusa gagolo, gonne dilo tse dintsi tse re di dirang jwale inthanete e fast-e, re kgona go dira dilo ka bonako.

Data ya Vodacom o e reka ka star one two three, ya Telkom o e reka ka star one eighty. Go na le social bundle data e leng gore e go dumelela gore o berekise di-social network-e tse tsotlhe

Data yaka ge e fedile pele ga nako, ke a ema until e be kgwedi e fela go tsena e nngwe, or ke kopa hotspot mo bathong ba ke nnang le bona ka mo ntlong, or ba ke dirang le bona. And then ntho e ke e dirang go netefatsa gore data yaka ga e le pele ga nako ke gore a ke lebelele di-YouTube videos, a ke lebelele di-TikTok videos, ke berekisa data for dilo tse botlhokwa tsa sekolo le tsa mmereko fela.

Ga ke ya lebenkeleng, ke reka moya gonne ke na le contract-e ya data. So, data ke phela ke na le yona, moya ke ona fela o ke o short-ang.

Ee, nka mo aroganyela gore a kgone go romela kopo ya tiro, tsala ya me. Or ga ele gore re a kgaogana, nka mo raya gore aowa tsala, nromelele dilo tsotlhe tse o batlang go di romela, and then nna ke tla go romela email tsala ya me.